Seo batswadi ba ka se etsang ke hore ba nke mehala ka nako ya dikolo, mme ba ba fa ona fela ha dikolo di kwetswe kapa ha ba qetile ho etsa mosebetsi wa bona wa sekolo. Ba ka ba isa diphapusing tsa thuto moo ba titjhere ba rutang bana ka mora hore sekolo se tseo e leng tsona di-extra class. Hape batswadi ba ka eletsa bana hore ha ba sa etse dintho tsa sekolo, ba tlilo feila mme ba salle morao ho thaka tsa bona.

Motswadi wa ka kea utlwisisa hore lebaka leo o entseng hore o nke di-game tsa ka ke hore ke ne ke sa etse mosebetsi wa sekolo, empa ho tloha tsatsing lena, kea o tshepisa hore ha nke ke ka bapala di-game pele ke etsa mosebetsi wa sekolo, mme ke tla dula ke o bontsha letsatsi ka letsatsi ha ke qetile ho etsa mosebetsi wa sekolo hore ke o qetile, mme ke lo bapala di-game.

Tjhe, ha ke na tsona empa ke na le motswalle ya nang le yona X-box. Tjhe tsona ke ntho tse thabisang hantle ho ba motho o kgona hore a ka phodise hloko ka tsona. E thabisang ka di-game tsena ke hore, o kgona ho bapala tse mefutafuta e fapaneng haebe o kgona ho bapala dikoloi o kgona ho bapala bolo kapa mefuta e fapaneng, hape o kgona ho bapala le metswalle ya hao .

Nka bitsa kopano ya setjhaba, mme kea ba ruta ka mokgwa wa dipapadi tsena tsa mehaleng hore ke eng, mme di sebetsa jwang. Ke a bontsha le bana, ka be ya di-poster-a mahaeng, mme ka poster le hona mona marangrang ke hlalosetsa ditjhaba hore, ho na le mefuta ya dipapadi tsa mohaleng.

Ee, ke na le ha di bapale di-game tsa founung ya ka. Mokgwa o ko ikutlwang ka tsona ka game tsa phone ke hore le tsona di monate, o kgona ho bapala le metswalle, o kgona ho ke mefutafuta e fapafapaneng ya di-game. Jwalo ka ya bolo, bo mohlomong haeba o rata ya masole o kgona ho fumana le ya masole le ya tsona dikoloi. Ke dintho tse thabisang hobane o kgona hore haebe o kgathetse, o bapale di-game le metswalle mme o nto phodisa hlooho.

Papadi e ke e ratang haholo ke ya bolo. Melao ya teng kea tseba, se etsahalang bolong ke hore ho na le dihlopha tse pedi, di bapadise nyana ho korana. Sehlopha senana se bapalla hore se tsebe ho kora senana le sena se bapale hore sokore sena bolo e nngwe ka hara papadi, re ra ya hore re tsebe ho lo e kenya ka hara nete, mme hona le motho o thweng ke refori, refori ke ena a shebang diphoso tse etsahalang ka hara bolo. Ha wa tlameha ho sututsa motho fela ntle le molao, ha wa tlameha ho mo raya kapa ho tshwara bolo ka letsoho bolo e rauwa fela ka maoto, a tshwarwa ka letsoho ke tlolo ya molao.

Mamela mona abuti, ke tlo bua nnete ka pelo yohle, e sa le ho kena ho tsena tsa di-game tsa di-e-sports, ho bonahala jwalo ka bophelo ba hao bo kgaotse ho ba teng kantle ho di e-game. Ke utlwa bohloko hore o ntse o iphapanyetsa ntho tse itseng, jwalo ka ho hlapa, ho sebetsa, ho ya kantle, e sita le ho bua le rona lapeng ha o sa etsahala, hape o so o nonne ka tsela e mpe, e sale hobane o jele hantle empa hobane ha o tsotelle mmele wa hao.

Kotsi ya teng ke hore, mehala enana ha motho a dula a shebile nako e telele, e senya mahlo, mme mahlo a senyehile, motho ha sa kgona hore a bone hantle. Hape batho nengneng tla ba shebile mehala ba tshela ditsela, ba ikenya kotsing ya dikoloi, hape bana ha ba ba bapala di-e-game tse tsa bona, ba tsotella tsona haholo ho feta dintho tsa sekolo, mme tsona tse etsang hore ba salle morao.

He wena monna ke sa ntse ke shebile hore o ntso bapala di-game letsatsi kaofela, le bosiu kaofela ha o kgathalle letho empa jwale ke ne ke thotse. Jwale o qala e ngwe e ntjha ya hore o se ka hlompha, o telle batho ba baholo ho wena e ke ke ya etsahala eo. O nahana hore hobane o bapala di-game tse. O ka ikutlwa o le motho a moholo jwale ya tla tella ka lapeng ka moo, o iphapanyetsa dintho tsohle, o sa etse mesebetsi ya hao ka lapeng, keo shebile ha hona e-sports e fanang ka tumelo ya hore o telele batswadi ba hao.